Go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi, go ka thusa ka go fokotsa kampo go isa tlase palo ya balwetsi ba sukiri kapo ba kgathelelo e e kwa godimo ya madi.

Ke malwetsi a go tshwana le Malaria, TB, malwetsi a go gotlhola le malwetsi a go tshwarwa ke tlhogo.

Ba tswa setlhabelo ga ntsi ba nna ka letshogo, ga ba kgone go dira dilo di le dintsi ka tokologo ka gonne ba nna ba tshogile. Ke bona puso e sa dire ka natla go ka otlhaya badiri ba ditiro tseno, ka gonne gantsi badiri ba ditiro tsena ba tlogediwa ba tsamaya ba lokologile mo setšhabeng. Ke akanya gore badiri ba ditiro tsena go otlhaiwa ke fela ba bolaiwa.

Bolwetsi jwa lebolelamading bo ka thibelwa ka go dirisa kgotlhopo kapo condom-o, fa re setse re le mmogo tsa thobalano. Kapo re ka nwa dipilisi tse di thibelang bolwetsi jwa lebolelamading, tseo re ka di bonang kwa di tleliniking tse di gaufi le rona.

Ke mafelo jaaka tshwaraganang, legae la bagodi. Ditirelo tse ba di fiwang ditshwana le go tlhapisiwa, go newa dijo, go newa dipilisi ka nako tse di rileng, go isiwa maokelong ga ba bobola, go robala, le tse dingwe tse dintsi. Ditirelo tseno di duelwa ka madi a bagodi a SASSA.

Ke akanya gore lebaka ke go efoga go latofadiwtswa ka polao, fa e le gore motho yo o mo thusang o latlhegelwa ke botshelo fa o ntse o mo thusa gone mo tiragalong ya kotsi.

Ke le mme wa ngwana wa mosetsana yo o mo grade eight, seno se tla nkutlwisa ke itumetse thata gonne ke tla bo ke itse gore le fa ngwana wa mosetsana wa me a ka dira tsa thobalano ga nkitla a nna le ngwana. Ebile seo se ka se ntsenye stress-e sa gore ngwana wa me o tlabe a na le ngwana ka dijara tse di nnye, kapo a santsane a tsena sekolo.

Bolwetsi jwa TB bo tlholwa ke loapi lo lo kgotlhelegileng, mme fa o setse o tshwaegile o ka dira gore o ye ko tleliniking go ka bona dipilisi. Bolwetsi jwa TB bo a alafega fela fa o nwa dipilisi tsa gago jaaka o laetswe ke ngaka ya gago.

Ke nagana gore fa o na le mogare wa HIV o kgona go nwa dipilisi dingwe le dingwe tsa dithibelapelegi, ka fa go sena tsela epe e o ka amegang ka ga yone ka fa dipilisi di sireletsegile.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e fa a na le dingwaga di le sixty. Ke akanya gore ke ka ntlha ya gore fa motho a setse a potile dingwaga di le sixty go ya godimo, mmele wa gage ga o sa tlhole o dumela gore a tle a kgone go dira tiro ya gagwe ka manontlhotlho le botswapelo le matsetseleko jaaka a ne a kgona pele a ka tshwara dingwaga di le sixty.

Ke malwetsi a go tshwana le HIV, TB, kankere, go gotlhola. Ke akanya gore batho bangwe ga ba dumele ka gonne dingaka di se di dumelwe semmuso ke bo rra science ka go fodisa malwetsi ao.

Ke akanya gore basadi ba ba nang le bolwetsi jwa HIV ba letlelesegile go ka dirisa dithibelapelegi dingwe le dingwe, ka fa go sena se se tla ba tlhagelang le gape ka fa di sireletsegile mo mongwe le mongwe o o di dirisang go sa kgathalesege gore o na le mogare o feng.

Ke akanya gore badiri kapo batho ba ba mo ditirelong tsa go tima molelo le tsa thuso ya potlako ba tshwanetse go nna ba apere diaparo tsa tshireletsego, tse e leng gore di tla ba sireletsa go malwetsi otlhe a leng gore ba tlabe ba thusa setšhaba ka one. Mme ba seke ba kgweetsa dikoloi tsa bone ka mabelo a ko godimo thata-thata ba kgweetse ka mabelo a a siameng gore ba sa dira dikotsi di le dintsi mo ditseleng.

Ke go rotloetsa batswetsi kapo mme ba ba fetsang go belega, go ka naya kampo go fepa bana ba bone mašwi a tswang mo mabeleng a bona. Kapo go ba fepa bana mašwi a dibotlolo Kapo a di thini fa ba sa kgone go ka ba fepa a tswang mo matsweleng.

Ke a dumela gore melemo ya setso e a dira go phephafatsa mmele go tlosa madimabe, ka fa melemo ya setso e dirilwe ka ditlhare tsa tlholego tse e leng gore di na le dikotla di tswa mo mmung o e leng gore o na le dikotla. Mme bogologolo bo rra rona, bo rramogolo ba rona le bo ntatemogolo ba rona ne ba dirisa melemo e e dirilweng ka ditlhare tsa setso ebile ba re bolelela gore ne ba dula ba itekanetse ka matsatsi otlhe.

Mantlwana a boithusetso a batho ba ba nang le bogole a tokafatsa matshelo a bone ka tsela e e leng gore, fa ba ile kwa mantlwana a boithusetso ao ba kgona go ithusa ba sa kope thuso go ope. Mme ebile ba sa tlhabiwa ke ditlhong ka go kopa thuso go mongweng kapo ka go sokola go dirisa ntlwana ya boithusetso. Ebile seo se thibela gore ba seke ba bonelwa dikarolo tsa mmele tsa poraefete, ka fa ba bangwe ba na le ditlhong fa ba bonelwa dikarolo tsa mmele tsa poraefete. Dikgoreletsi tse di leng teng ke fa batho ba ba senang bogole ba tsena mo mantlwana a boithusetso a batho ba ba nang le bogole, mme go thibela seo go tshwanetse go bewe melawana ya gore batho ba ba senang bogole ba seke ba tsena mo o.